Ke tsaya gore gonne ke nale ngwana a le mongwe fela ke ene motho yo e leng gore o maleba go ka amogela sengwe le sengwe kapa dithoto tse tsotlhe tsame, gonne ke sa dira will-e ke ena a ka tsayang sengwe le sengwe se ke tlabe ke se tlogetse morago. Ebile be ke tla rata gore a tsene sekolo ga a fetsa sekolo a feditse mophato wa marematlou, a tsweletse dithuto tsa gagwe kwa yunibesithi college, mme fa a ntse a dira jalo a tsweletse kgwebo e tsenyang letseno ka rent-e. A batle mmereko gore letseno le kgone go teng a kgone go iphidisa ke se teng.

Dikabelo tsa UIF di re ama ka tsela e e siameng e seng e e sa siamang gonne, yo mongwe le yo mongwe yo o ya tirong kgwedi le kgwedi godimo ga madi a motho a amogelang kwa tirong UIF e tsaya peresente e e rileng ya madi go tswa go motho yo o berekang gore motlhang motho a tlogetse tiro kgotsa tiro e fedile madi ale a ka kgona go phidisa mmereki jaanong ya re thusa UIF, e a re thusa.

Nnyaa ga ke dumele gore boleng jwa ranta bo bontsha gore ikonomi ya Aforika Borwa e a gola, lebaka la gore kere ga ke dumele ke gore ya gola ke gore mo malobanyaneng ke re kgwedi e e fetileng VAT e leng VAT e ile godimo ka peresente e e rileng go raya gore dilo di tlhatlhogile. Ke ya dijo, sengwe le sengwe jaanong se se bontsha gore ikonomi ya rona ga e na madi a a lekaneng ka jalo ba dirile gore sengwe le sengwe se oketsege ka jalo ke ga ke dumele gore boleng jwa ranta bo bontsha ikonomi ya Aforika Borwa e godile.

Go reka dilwana ka mogala go dirile gore sengwe le sengwe se nne botlhofu gonne ga go sa tlhokagala gore motho a tsogele kwa marekelong a namele sepalamo a ye marekelong kgotsa a tsoge a tlhape a tsamaye a ye marekelong, gonne sengwe le sengwe se o tlabeng o ya go se reka ko marekelong ka mogala la kgona go se kry-iya mme se se dirile gore sengwe le sengwe se nne bonolo. Go tshwana le ge ke sena sa go tlhapa mme ke sa kgone go ya marekelong gonne ke tlhokometse lesea ke kgona go ba leletsa ka mogala ke reke ba tle ba di tlise.

Sa ntlha ke batla go le bolelela ebile ke le tlhalosetse dintlha tsotlhe tse e le goreng le tshwanetse go di itse ka go reka ntlo. Le le be le bereka le le ba babedi, le le be le itse gore ntlo e le e batlang le tlile go kgona go e patala ka kgwedi ka kgwedi mme fa le sa patele batlile go feleletsa ba le ntshitse mo ntlung eo banka e tlile go tsaya ntlo eo mo go lena. Le tshwanetse go tlisa lekwalo itshupo la mmereko, lekwalo itshupo la gore le banka le banka e feng re tle re kgone go bona gore re ka kgona go le thusa.